Dikamano tseo ke nang le tsona le bafalli, ke dikamano tsa boahedi, le ditshebedisano tsa mosebetsi. Ha ke bua le bafalli, ke sebedisa puo e tlwaelehileng, jwalo seka senyesemane kapa dipolelwana tse bonolo ho puo ya mofalli, le ho akgela boitsitsinyo ba mmele.

Ho bohlokwa ho ba le tsebo le ditlwaelo tsa setso, kapa tsa moetlo, le ho hlomphuwa, le ha hole jwalo, ho kopanya mekgwa ya setso le thuto e hlophisitsweng, ho ke se ntlafatsa boleng ba botshepehi ba thuto ya thabeng, mohlala baruti, matitjhere a di-university bongata ba bona ke makgowa, makgowa a sa tsebeng letho ka setso sa rona. Jwale ha ba ya di-university ba lo rutwa, ba tlo rutwa eng ke makgowa a sa tsebeng letho ka setso sa rona, hoo ke ho nyatsa le ho kgella moetlo wa rona fatshe. Ho betere ha ona mangolo a hoba mo ruta bana dikolong tsa lebollo a fumanwa kgosing ya motse, hobane e se e le nako, ba o etsa mosebetsi oo, mme ba ya ho tse.

Eya, ho ya ka nna meetlo e santsane e le bohlokwa, mehleng ya boholoholo ho ne ho sena ferekano ena e teng matsatsing ana, a kasheko, ke hobane ba ne ba itshwarelletsa meetlong, mme ba tseba bohlokwa ba meetlo, empa ke nahana hore le rona, ha re ke ra rutwa ke baholo ba rona meetlo, re ka itshwarella ho yona. Meetlo e re hodisitse rona ba bang, meetlo baholo seo e leng sona ke meetlo, mme le rona ho re ke ra ithuta meetlo, ferekane ena e kanakana lefatsheng, lefatshe le bodile ha kanakana matsatsing ana. Ke nahana hore e ka fela.

Ntho ya bohlokwa ka ho fetisisa ke ho theha tikoloho e tshehetsang, e lerato, moo motho e mong le e mong a ikutlwang e le wa bohlokwa, ebile a hlomphuwa, haeba e laolwa hantle, malapa a ditjhaba tse ngata a ka atleha, mme a fana ka maikutlo a ho ba le kamano le dikamano. Ho ba le meloko e mengata ka lapeng, ho ka matlafatsa haholo meloko e kenyelletsa melemo ya teng, e kenyelletsa kamano ya meleko, le ho arolelana tsebo, tshehetso ya maikutlo le lerato, thuso le tataiso e sebetsang. Le ha hole jwalo, ho bohlokwa ho nahana ka maemo a motho, jwalo ka matla a lelapa le dikamano, ditokisetso tsa bodulo le sebaka, ho sitisa ho ditjhelete.